Banyana Banyana a yi kumi nseketelo hi ku hetiseka eAfrika-Dzonga, hikuva vanhu va seketela ngopfu mitlangu ya vavanuna. Na hambiloko Banyana Banyana yo tshuka yi win-ile swinene yi humelerile eka mitlangu ya yona, vanhu va landzelerisa na ngopfu ni tlhelo lerin'wani ra vavanuna. Matshan'wini ya ku seketela ni tlhelo lerin'wana leswaku va ta kuma mintlhontlho ya ku ya mahlweni va ya humelerisa.

Leswaku endla ntlangu wa ku tsutsuma, hikuva wu olovile eka munhu loyi a nga rhandziku vutiolori nakona wa swi kota ku tsutsuma hi siku tiawara timbirhi, u wisa. Swi kahle eka munhu loyi a nga rhandziku vutiolori hikuva u nga kota ku tsutsumatsutsuma ejarateni ra wena laha u tshamaka kona, kumbe exitarateni xa wena.

U tlanga mitlangu wa kota leswaku miri wa wena wu tshama wu tiyile. Mavabyi yo fana na mukhuhlwani ya fambela kule na wena, mavabyi yo ku fana na ku pandziwa hi nhloko kumbe mavabyi yo tshikelela milenge ni mavoko, a ya ku khomi hi xitshuketani hikuva miri wa wena wu va wu ha tiyile.

Swi leswaku loko hi karhi hi hanya hi hlangana na matiko ma ku hambanahambana, ku vonisa na vuxaka ni ku hlangana hi kombisana matlangelo ya ku hambanahambana. Hi ndlela yaleyo vantshwa va ta kula va kha va swi tiva leswaku swi fanerile leswaku hi hlangana hi va xilo xin'we hi vumbana nakona hi kota ku akana. Hi ndlela yaleyo ku akiwa vuxaka ni rihanyo ra kahle leswaku ku hungutiwa tindlela ta tinyimpi, na na ku langutana hi matihlo ya ku biha.

Swi fanerile leswaku loko vanhu va karhi va hanya hi ndyangu wukulu kumbe wa ku hlayanyana, va ti humesa en'hwetini loko va tshuka va hlangane na mali ku ya tshama va tsakile. Eka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona vanhu va na mintirho leyi va khomeletaka ku ya makaya va hi vona ni vatswari va vona kumbe vana va vona, hikokwalaho swi na nkoka leswaku loko munhu a tshuka a kume nkarhi wa ku hlangana na ndyangu wa yena va ya va ya tsaka, va vonana, va kotaka ku kurisa vuxaka. Nakona swi endla leswaku vanhu va nga rivalani, va tsundzuxana leswaku i vamakwavo na kona rirhandzu ra ha ri kona. Hi ndlela yaleyo va kota ku khomana lokukulu.

Xipano xa Sundowns ni xi rhandza swinene i xipano lexi nga le ka eka mphikizano wa bolo ya milenge, va tlanga bolo ya milenge. Nakona ni va rhandzela leswaku hi huma eMamelodi laha na mina mina ndzi nga tshama kona nkarhi wo leha loko ndzi karhi ndzi lavana na ntirho. Lexi xi endlaka leswaku ndzi vona yi hlawulekile i ku ya swi kota ku tsakisa va ra yona vaseketeri va yona.

Loko u hlawula xipano xo karhi leswaku u yima na xona, u fanele u yima na xona eku oloveni na le ku tikeni. Loko bolo ya wena leyi u nga yi hlawula leswaku u yima na yona yi tshuka yi nga humeleli rin'wana ra masiku, a swi vuli leswaku u fanele u lan'wa u ya yima na wun'wana. U fanele u yima na yona hikuva rin'wana ra masiku yi ta humelela.

Wa vaseketeri va wena lava u nga rhandzaka ku va vona u karhi u tlanga endzeni ka girawundi. ndzi kombela ku vutisa leswaku swi teka masiku mangani leswaku u practice-a loko mi lava ku tlanga? Nakona handleni ka ku practice-a for ball, wa ya e gym na? Wa practice-a leswaku u ta kora ti-goal tingani loko u ri ndzeni ka girawundi ke?

Hi wun'wani wa vatlangi va bolo, swi n'wi pfune swinene hikuva u kote ku famba tindhawu ta ku hambanahambana eAfrika-Dzonga, a kota ku endla ni vanghana vantshwa. Nakona u kote ku famba a dyondza ni minxaka yin'wani ya mavulavulelo, u nga ri ku Xitsonga. Eka nkarhi wa sweswi u kota no vulavula xiVenda na xiZulu hikuva u famba tindhawu to hambanahambana a tlanga. Nakona u na maxaka hi ndlela yaleyo u tiva tindhawu ta kwala na to tala nakona u ta kula a ri na vanghana etindhawini ta le kule.

Tlanga swi tiveni leswaku masiku ya nge tshuki ya fanile, rin'wani ra masiku hi ta hlangana na ku tikeriwa kambe rin'wani ra masiku hi ta tsaka swinene hikuva mbuyelo wu nge tshami wu ri wun'we. Loko hi ri vanhu hi te tani hi dyondza hi masiku hinkwawo nakona tinyiko ta hina a ti fani, wun'wani u kota ku rahela bolo emahlweni, wun'wani u kota ku rahela bolo endzhaku, kambe emahetelelweni ya siku loko hi hlanganisa tinyiko ta hina, hi kota ku humelela xipano xa hina xi wina. So a ndzi ta ku eka n'wina mi nga tshuki mi hetiwe matimba hi ku lahleka kan'we, mi nga tshuki mi hetiwa matimba hi siku rin'we leri hi nga tsandzeka ku humelela. Hikuva rin'wana ra masiku loko ho tinyiketela hi lunghisela ku tlanga hi nga humelela hi rivala ni leswi nga hundza.

Ya pfuna swinene leswaku vanhu lava va tikeriwaka hi ku tshama va ri ku hleketeni va wisa ku hleketa. Loko hi siku na siku va focus-a eka mitlangu yo karhi u kota ku teka nkarhinyana wa ku leha u nga ri ku hleketeni, u wisisa nhloko ya wena ku vulavula hi mbilu, na swo tala leswi nga ku tshikelelaka leswaku u tshama u nga tsakangi. Loko u focus-a ka mitlangu yo karhi u kota ku wisisa mbilu ya wena ni miehleketo ya wena, u vulavula ni ku tshikeleriwa hi marito na tinkingha leti hi hlanganaka na tona hi masiku.

Vugevenga etikweni bya hungutana loko vantshwa va kuma swilo swo hungasa hi swona. Vantshwa vo tala lava tshamaka va ri etigirawundini va karhi va hlongorisana na bolo, va kota ku hungasa kona. Hi ndlela yaleyo a va koti ku kuma ka ri wo famba va endla swilo leswi nga ri ku nawini, a va koti ku kuma nkarhi wa ku famba va endla swidzidziharisi na vugevenga hikuva, miehleketo ya vona ni nkarhi wa vona wu va wu tekiwe hi ku tlanga tibolo.

Loko ndzo kuma timinete ta ntlhanu ta ku vulavula na mutlangi wa bolo loyi ndzi n'wi tsakelaka, a ndzi ta ti tirhisa ku n'wi vutisa leswaku i yini xi nga n'wi nyika ntlhontlho wa ku sungula ku tlanga bolo? I yini swi nga endla leswaku a vona swi fanerile leswaku loko a heta swa tidyondzo swa yena a teka timhaka ta bolo a ti yisa mahlweni? Nakona va practice-a kangani hi siku? U kuma mali ya njhani loko a karhi a tlanga bolo? U tsakile na? Ndzi nga endla yini na mina ku tikuma ndzi ri wun'wani wa vatlangi va bolo?

Leswaku evuton'wini swi fanerile ku hanya ni vanhu lava va ku tsakelaka. Ni kona loko u tshuka u hlangana ni vukati eku hanyeni tshama emutini lowu u rhandziwaka hi va muti hinkwawo, u nga tshami hikuva u rhandziwa hi nuna ntsena. Hikuva n'wanuna u ta tshama a kha a yima ni vatswari va yena, u ta tshama a kha a yima na mana wa yena. Loko mana wa yena va nga ku tsakeli kumbe vasesi wa yena va nga ku lavi, na yena rin'wana ra masiku ya nga ku jikela. Hikuva na wena va nga ku dlaya. I ntsheketo lowu ndzi nga tshama ndzi kombisiwa hi mana wa mina hikuva na vona va ve na ku tikeriwa eka vasesi wanuna wa vona hikuva va nga landziwi. Swi na nkoka swinene leswaku u rhangisa rihanyo ra wena loko u hlangana na munhu, u languta leswaku mutini lowu a ku yisaka kona va ku tsakela na na yena wa ku tsakela na, leswaku rin'wana ra masiku va nge pfuki va n'wi chela moya leswaku a wu munhu wa kahle.

Eya swa pfuna swinene leswaku vana va nghena eka mitlangu leyi va yi rhandzaka. Swi pfuna leswaku va basisa miehleketo ya vona va yi wisisa loko se va hlaya tibuku miehleketo ya vona yi va yi vupfile.

Eya yi dumile swinene hikuva vanhu va Afrika-Dzonga va swi rhandza swinene ku tlangisa mimovha emapatwini va yi rhasisa va kombisa ku tlangela. Vanhu vo tala lava nga na rirhandzu ra timovha va swi tsakela swinene ku endla mphikizano wo tano.

Swi fanerile leswaku u vulavula ni vatswari va vana lava u va tlangisaka bolo kumbe mitlangu leswaku ni vona va pfuna hi ti-donation hi ku nyikela ni hambiloko vo humesa ma-five rand five rand yi ta pfuna ku xava swibye leswi lavekaka, naswona u famba hi swikolo na swikolo nakona u khutaza varhangeri va swikolo leswaku va pfuna hi ku nyikela nakona wa ya na le ka murhangeri wa tiko ni varhangeri va swa mitlangu leswaku va ku pfuna ni swilaveko.

Swi fanerile leswaku munhu a ti dyondzisa ku va ni vutiolori eku hanyeni, loko u pfuka nampundzu u tsutsuma u tsutsumatsutsuma exitarateni u tiolola awara kumbe tiawara timbirhi. akona u languta leswaku dya swakudya swa njhani swo ka swi nga tali swipayisisi ni mafurha leswaku u nga teriwi hi vuvabyi.

Bolo ya minenge vantshwa vo tala va huma emakaya lama ku voniwaka ngopfu bolo ya milenge emavonelakule. Va kula va ri na ku navela leswaku na vona siku rin'wana va nga tikuma va kha va tlanga tibolo ematikweni ya le handle. Swi endla leswaku va yi rhandza swinene nakona ku na vanhu lava va va tsakelaka va vonaka eka TV va va hlohlotelaka leswaku siku rin'wani va nga fana na vona.

Ku fanele ku va na swilo leswi swi pimaka magoza, swi pimaka marendzo nakona swi pimanaka mapatu lama nga ta va kha va fambela kona hi rivilo ku fanele ku va na swi leswi kotaka ku langutisa leswaku movha loko wu fika ndhawu ya so u ta va wu hlayisekile mathayere lama ya nga kota ku famba kona va fanele ku va na ti-measurement.

Hi lembe ra twenty twenty two emugangeni wa le kaya ku vile na ntlangu lowukulu wa bolo ya milenge, a ku tlanga tiko ra hala ka hina ni rin'wana ra le handle ra le kusuhi a va hlanganile egirawundini ya ka hina ya le Noti. A ku ri ntlangu lowukulu swinene hikuva vanhu a va humi hi nhlayo va tsakile, vamabindzu a va tini va ta xavisa swakudya ni tiayisi tani hikuva dyambu a ri hisa. Kasi vatlangi va bolo a va ti lulamisile leswaku va ta wina hi teka khapu tani hikuva a yi ri tikweni ra ka hina. A ku ri siku ra kahle swinene hikuva ma heteleleni ka siku hi kote ku wini nakona hi kote ku kuma mali yo tala tanihi tiko. Vanhu va tiko a va tsakile swinene leswaku team i ya hala ka vona yi humelerile.

Mitlangu ya ya matiko ya misava yi tisa rixaka swinene vanhu va hlangana va tsaka nakona ku na swilo leswi va hlanganaka hi swona va swi rhandzaka. Loko vanhu vambirhi va hlangana hi nchumu wun'we lowu va wu twisisaka swi endla vuxaka exikarhi ka vanhu swi endla ku khomana no kota ku va ni mabulo.

Ina vana vo tala va na nyiko yo ya swa mitlangu swinene ku tlula eka swa dyondzo. Vanhu vo tala a va nyikiwanga eka swa dyondzo swo tanihi metse tinhlayo a va ti koti kambe u nge va tluli hi swa mitlangu va na nyiko ya vona leyi nga kotaka ku va humelerisa.

Swi tisa vutlhari byikulu swinene eka vana, va kula va kha va swi tiva leswaku ku na ku humelela ku na ku tsandeka, leswaku masiku ya nge fani ku na siku ra kahle na siku ro biha. Va swi tiva leswaku ku va va tsandzekile namuntlha a swi vuli leswaku i i mufeyili a nge tsandzeki kambe swi vula leswaku a hi siku hinkwaro munhu a nga ta tshama a ri right na siku hinkwaro munhu a nga ta tshama a endle swa ntiyiso. Va kula va kha va swi tiva leswaku ku na siku ra kahle ku na siku ro ka ri nga ri kahle. Bolo yi va dyondzisa leswaku a a ku na ku wina ka masiku hinkwawo munhu u fanele a feyila ku kula hikuva loko va tsandeka namuntlha loko bolo yi chaya va ta ya va langutisa lava nga hoxa kona va kota ku lunghisa.

Swi fanerile leswaku loko u lava ku ehlisa mafurha u landzelerisa mhaka ya ku jima masiku hinkwawo, u pfuka nampundzu u tsutsuma egirawundini u tsutsuma awara loko u heta u xava ntambu u tlulatlula hi yona ku fika fifteen minutes hi siku endzhaku ka sweswo u ta vona ku ta va na ku cinca u languta na swakudya leswi u swi dyaka.

Eya khapu ya FIFA ya twenty ten yi tise vuyelo wukulu nakona ni sweswi ya ha ri xivulavulelo, yi tise ntsako ni ku cinca kukulu loko ku nga hetiki. Vanhu va ha ti nyungubyisa hi swona ene yi endle leswaku ku va na ku duma ematiko handle.

Mina ndzi rhandza mintirho yo titsakisa ndzi ri wexe, ya ku va ndzi tshama ndzi ri one a hi ya mitlawa hikuva a ndzi rhandza ku tshama ni vanhu va ku tala ndzi rhandza ku tshama ndzi hlaya matsalwa ndzi yingisela tinghoma kumbe ndzi landzelerisa vusweki etifonini ku ri swi endlisiwa ku yini

Loko ku la ku va na mitlangu ya bolo varhangeri va vitana vatlangi va vona egirawundini leswaku va ta tiolola.

Loko mi ri ku tlangeni.

Swi na nkoka leswaku vantshwa va tsundzuxiwa ku ri swirhapa swi nga va pfuna ku endla mabindzu ya vona va ya nga ta va vuyerisa macheleni ya ku tihanyisa, hikuva endliwa minkhuvo leyi nga le ka yona ku kuma ntirho swa tika.

Pretoria yi na Mamelodi Sundowns leyi vanhu vo tala va yi rhandzaka na kona va yi seketela loko yi ya ku tlangeni. Emugangeni wa ka hina ku na Naught.

Ndzi karhi ndzi endla swo baka. Loko u nga landzeleli matsalwa leswi nga tsariwa leswaku u fanele u bakisa ku yini kona u tlhela u chela masi yo ringanela kwihi u ta ti kuma u lahlile swakudya.

Eka social media i ya swa xihangalasi swa mabekelo, loko u lava ku tiva leswaku swikotsi na makhekhe ya bakisiwa ku yini landzelela page ra hina u ta kota ku vona.

Ndzi na xirhambo eka vatswari leswaku va na vona va ta va ti tlanga ti-game, board game laha ndzi nga ta sungula leswaku vana va kota ku cincana hi miehleketo na mavonelo va kota ku gain experience ya tinambara ni tihlayo.

A ndzi ta tlanga bolo ya milenge ni van'wani vana ndzi tlhela ndzi seketela ndzi xava na swo xavisa ndzi tsaka hi siku ra mina.

I ntiyiso hikuva vanhu vo tala va swidakwa va rhandza ku ya emitlangwini va ya seketela nakona va kota ku hlangana na vanhu van'wana hi mitlawa va tsaka.

Vanghana lava a ndzi dyondza na vona xikolo e high school ni nga va tshemba leswaku hi nga kota ku hlangana loko hi ri na masiku mo ka ma nga ri busy hi ti tsakisa hi tlanga, hi tlangela eka club ya hina i maxaka ma mina ma le kusuhani lava hi ringanaka tani hi vantshwa.

Leyi va dyondzisa leswaku loko ku rimiwa swirhapa eswikolweni swi fanele swi tlhogomeriwa swicheletiwa ya vukheta leswaku vana va ta kota ku kuma matsambu ni mihandzu ya ya kahle.

Leswaku va kombela eka va ndzawulo ya dyondzo leswaku va pfuna vanhu hi tinyiko ta vona ta mitlangu, hi ku sapota hi ku tisa swilo leswi nga ta pfuna vana exikolweni ku fana ni tibolo kumbe va va akela ndhawu leyi va nga ta hungasela eka yona.

Eya, eya swilo swo tala swo tlanga hi swona swa dyondzisa leswaku munhu a kondzelela ni ku lehisa mpimo swo fana na ti-game ta vanhu. Loko n'wana a feyila kumbe a tsandzeka ku hundzela emahlweni loko a karhi a tlanga game yin'wana ku taleriwa hi ku kwata mara swa n'wi dyondzisa leswaku u fanele u va na ku kondelela.

I ku ya erivaleni ra swa mitlangu ya mijombo laha ndzi nga khandziya mijombo ya ku hambanahambana ndzi kota ku vona machavelo ya mina ya height no

Vanhu va swipotso va seketela mitlangu hi ku rhamba vanhu hi siku ra ntlangu leswaku ku yiwa egirawundini ku ya ku ya support-iwa, no famba va kombela ti-donation ku nyikeriwa hi mali yo karhi ku sapota ntlangu lowu nga ta va wu ri kona.

Ndzi vona ku ri swilo swa ndzi vona ku ri swilo swa kahle ku tlula ku tala eswitarateni laha hi nga endla vunghozi va hungasa hi swilo leswi va swi rhandzaka naswona swi nga ta va pfuna hikuva va vuyeriwa hi swakudya.

A sungula bindzu ra mina ra ku xavisiwa swibakiwa ndzi kota ku kuma mali, loko a ndzo va na mali ya ku start-up business.

Hikuva a karhi a lawula vanhu a va byela leswaku va mbala junifomo ya njhani va yima masayitini yahi a girawundini, nakona va fanele va tlangisa ku yini. U n'wi vona hi ku va a kha a nyika swileriso eka vatlangi.

A swi fanelanga leswaku n'wana a tshama a karhi a ri ka ntlangu wun'we wa tikhompyuta, hikuva swi ta endla leswaku a rhandza ku tshama a ti pfalerini a nga koti ku hlangana ni van'wana vanhu va le handle swi ta n'wi tikela eku fambeni hikuva a nge tshuki a kumi vanghana.

Swi na nkoka leswaku munhu a kota ku hambanyisa mikarhi ya ku endla swilo swa nkoka na swilo swa mitlangu. U fanele u swi tiva leswaku sweswi u endla nkarhi wa ntirho na nkarhi wo ya ku tihlanganisa ni ku ya ku tlangeni na van'wana vanghana va wena.

vutiolori byi kahle swinene emirini wa munhu, swa pfuna leswaku munhu a tshama a nga ri na mavabyi nakona u kota ku kuma vanghana egirawundini.

Vutiolori bya ku tsutsuma u olola milenge ya wena hi byona ndzi byi rhandzaka swinenene ndzi nga swi tsakela ku byi endla masiku hinkwawo nampundzu ni namadyambu loko dyambu ri rhenga.